Urhulumente uzuzile kakhulu kwiinkqubo zolimo kuba ukwazile ukuxhasa abalimi abasakhasayo nabo bakwazi uzisa imveliso ukuze isizwe siqale ukwenza imali nokuvula amathuba wengqesho.

Ukufuya iihagu akusokolisi kangako kodwa kufuna uqiniseke ukuthi uyazityisa, uzigcina zicocekile ukuze ubaleke ukuba zibe nezifo kwaye inyama yazo iyafuneka kakhulu kwilizwe jikelele.

Imicelimngeni yabalimi abasakhasayo kukushota kwezixhobo zokusebenza nokushota kwamanzi kwiindawo ezithile, iindlela kwiindawo abakuzo ukuze bafikelele ezidolophini, kwakhona nolwazi oluphangaleleyo lokunakekela iziqhamo okanye impahla encinane.

Kuqinisekisa ukuthi ishishini lakho liyaziwa phantsi korhulumente, libhalisiwe njengelisemthethweni kwaye uyazi abasebenzi bakho baqeqeshiwe ukwenza umsebenzi ukuze kube lula ukwenza izinto.

Kubaluleke kakhulu ukucingisisa ngenani labasebenzi ozabasebenzisa kuba kaloku xa uneshishini ayithethi loo nto ukuthi sowunengeniso.

Zinengeniso kuba ufumana amaqanda enezakhamzimba, ufumane izichumiso zomhlaba ukuze ukwazi ulima.

Kufuneka ube namanzi ube nezichumiso ezaziwayo ezizawulungelana nale nto uzayifaka kuloo mhlaba.

Umntu makakwazi ukufunda, abe nayo amandla nengqiqo yezilimo ukuthi kulinywa njani.

Amaqanda afuna ufune iinkukhu ezibeka amaqanda uzityise umgubo osemthethweni ukuze zivelise amaqanda afunekayo namahle ukuze ukwazi ukuthengisa imveliso ebonakalayo.

amathuba oshishino eMzantsi Afrika, urhulumente uvulile kumasebe ngamasebe. Ofuna ulwazi ahambe ayozibhalisa, ayongena nakuqeqesho ukuze abe nesakhono sokubamba umsebenzi ngendlela eyiyo.

Ujongilanga uza namafutha opheka. Uyasetyenziswa ke nakumafama wothambisa umzimba.

Ndimcebisa ukuthi aqale ahambe ulolongo lukarhulumente kumasebe abucala ukuze akwazi umelana nomsebenzi azawujongana nawo.

Uyawusebenzisa izibandisi ezisemthethweni ngendlela esemthethweni wezempilo ukuze inyama yakho ingaboli ngexesha.

Ukwenziwa kwenyama eqholiweyo kuneendlela ngeendlela, kungakoko umntu xa esenza i-biltong kufuneka aqaphele iinto ezininzi kuba uyakwazi uyenza kodwa iphinde ingabiyiyo esemgangathweni olungele ukuthengiswa. Kufuneke ube nolwazi oluphangaleleyo ngezipayisizi ezisetyenziswayo ukuze inyama yakho ingaboli kodwa ibe inongeke ngendlela eyiyo.

Izinambuzane eziyingozi ezityalweni yintethe kuba iyakwazi ukutya izityalo zingaphumeleli.

Amafutha wesithuthi anegalelo elikhulu kuba ukonyuka nokwehla kwayo kubetha kwalapha epokothweni yomlimi lo usakhasayo, ibe kunyanzelekile usisebenzisile isithuthi.

Imveliso yezolimo ethengiswa kumazwe angaphandle iba negalelo elikhulu kwezoqoqosho eMzantsi Afrika, kuba izisa imali yamazwe angaphandle, isipha namandla okuthi sibize amaxabiso esiwafunayo kuba imveliso ngeyethu.

Amaqanda afuna iinkukhu ezithile zohlobo oluthile, zidle ngendlela ethile, zisidla umgubo othengwe endaweni ebikiweyo, uqinisekise nazo zisempilweni.

Amaxesha awasafani, ilizwe liyatshintsha kunganjengoko ke ne-weather ayisafani nakuqala ukuthi sasiyazi ukuthi kwawuba shushu ngexesha elithile. Ngoku sibethwa yi-global warming, kunyanzelekile uba umfama asifake isivuno sakhe kwi-inshorensi.

Inyama ukuze ingaboli ndizayiqwayita, ndiyigalele izipayisi ezifanelekileyo ukuze ikwazi uhlala. Ndiqiniseke nendawo endiyibeka kuyo yindawo ezayincedisa ukuthi yome yomisisise, ingabi nakubola.

Idiza lam liyawuthengwa kuba umhlaba endizalubeka kuwo mhle kakhulu kwaye ndiyakuqinisekisa ukuthi lawuvelisa ubuncwane obulindelekileyo.

Kuneziqhamo ezingahoyanga xesha lanyaka, zivuthwa ebusika nasehlotyeni. Ispinatshi uyasifumana ebusika nasehlotyeni, asisokolisi kwaye sityiwa unyaka wonke.

Into iqala esikolweni, ifuna kuqinisekiswe uba kuyakufundiswa kuboniswe amathuba asekulimeni ngokwendlela eyiyo. Neenkampani ezincedayo ukuqinisekisa ukuthi zemveliso zomntu zizawuthengiseka, kuba ulutsha liyena libona ukuthi iyawuphelela phantsi imizamo yabo bangaphumeleli. Kungako oko bejonga imisebenzi eseziofisini.

Umdiliya uthengisa kwimveliso ezimfaxanga utywala kuba kulapho ufuneka khona. Kanti ke nakwii-park apho kuba nolonwabo kuba neendlela esetyenziswa ngazo ekutyeni. Abapheki nabo bayayisebenzisa, bayakwazi uthenga.

Aluncedo kakhulu kuba avula abantu ingqondo ababonise indlela kwaye aphinde ahlahle apho bekungabonakali khona, abantu ababonise ukuthi ezolimo ziyindlela engenza ilizwe lethu lichume.

Ezolimo ziqinisekisa ukuthi ukutya kuhlala kukhona ekhayeni.

Ndiza kuqinisekisa ukuthi ndithatha iigusha ezithile ndizibeke ecaleni ukuze ndikwazi uthengisa.

Usebenzisa isiqhamo sepesika usomise, usisike, usihlambe usibekele endaweni eyomileyo. Asinanto sifakwa yona ngaphandle kokuba funeka uqinisekise ukuthi nje kwindawo esihlala kuyo komile akumanzanga.